Umshwarense ngawuthathela ukuthi makwenzeka kuba nesimo sokudrayiviseka kabi or nokulimala kwemoto ngazi ukuthi umshwarense ngizowufonela bangilungisele imoto. Ngeke kudinge ukuthi ngikhiphe imali ephaketheni lami. Ngagculiseka kakhulu lapha ngiya khona ekhaya imoto yavele yama endleleni, ayangaduma, eyangenza lutho. Ngabafonela abomshwarensi, beza ngemoto bangidonsela imoto. Nami banginika imoto yokuthi ngihambe ngiqhubeke nendlela yami yokuya ekhaya.

Akulona uhlelo oluhle lokusebenzisa imali ebolekiwe ukukhokha esinye isikweletu. Ngoba ugcina ungasenayo imali, njalo uboleka imali uyokhokha esinye isikweletu. Kungcono imali ukuyibeka imali ungayiboleki. If unesikweletu kungcono ubeke emalini onayo ukhokhe leso sikweletu usiqede, usale wena unganayo imali. Hhayi ukuthi ukhokhe esinye isikweletu ngesinye.

Ngingabuza ukuthi ngingavikela kanjani impilo yami ihlezi inempilo enhle ngihlezi ngiphila kahle. Iziphi izinto engingazidla? Iziphi izinto engingeke ngizindle ukuvikela izifo ezithile emzimbeni ngaso sonke isikhathi.

Ngingachaza ngokuthi umthetho wethu ukuthi if uthatha i-inshorensi nathi uyalinda u-three months ukuze wonke umndeni ukwazi ukukhaveka kumshwalense. So, ngingachaza kahle ukuthi if kwenzeke isifo ungakapheli u-three months, usuke engakhaviwe ngokugcwele umuntu loyo osuke ekwipholisi. Kodwa uma sekudlule u-three months, kwenzeka isifo usuke usukhavekile isingakwazi ukukungcwaba kahle.

Isicelo se-UIF uma umqashi wakho esinqala, kungamele umhambe uye-CCMA. Nikwazi ukuthi nivulelane icala nikhulume achaze ukuthi why engafuni ukukukhokhela imali yakho. Cause usuke ususebenze iminyaka eminingi usebenzela imali yakho and umsebenzi usuke usuphelile. Usadinga imali yokuthi uzondle ekhaya, wondle nabatwana usabheka omunye umsebenzi.

Kungamele kaBhengu babuze ukuthi ikuphi okwenza kubambezeleke umshwayilense wabo womngcwabo. Iziphi izinto abangazilethanga abazidingayo ukuze kuzoqhubeka zonke izinto? Nanokuthi imali iphume kahle bezokwazi ukuthi bafihle kahle ekhaya.

Imali ongayikhokha njalo ngenyanga uma uthenga imoto, ungakhokha u-four thousand five hundred. Ungakwazi yini ukukhokha leyo mali njalo ngenyanga? Ungabanawo amandla okuthi uyikhokhe imali engako noma kumele siphinde sibheke enye imoto ongakwazi ukuyikhokha?

Ngingabafaka kumshwarense wempilo, le yokuthi sebephumile ekusebenzeni irithayamenti. Bathi behleli ekhaya azi ukuthi uyayithola imali noma esehleli ekhaya. Engalindi impesheni kahulumeni.

Izinto engikwazi ukuzisebenzisa nge-ephu yasebhange engilisebenzisayo, ukufakela umuntu imali. Ukukhokhela umshwarense wami. Ukuthenga ugesi, ukuthenga i-airtime, nokuseyiva imali ngi-investe for u-thirty-two days.

Amaphepha okumele ube nawo njengobufakazi bendawo yokuhlala, kumele ube ne-bank statement ya-three months. Kumele ube ne-proof of i-income. Kumele ube ne-payslip. Bese kuba i-ID yakho. Uzokwazi ukuthi uthole indawo yokuhlala.

Kungamele agweme ukwenza izikweletu eziningi. Yonke into kumele ayibhale phansi, ibhajethi, izinto azidingayo abone ukuthi usala malini nomholo wakhe. Isikweletu anaso, uma ehola asikhokhe engabe esasenza esinye isikweletu. Konke akuthengayo ibhajethi ingadluli umholo wakhe.

Ukuba nebhange kumakhalekhukhwini wami kwenze umehluko omkhulu ngoba ngiyakwazi ukufakela umuntu imali ngisendlini, akudingi ngize ngiye ebhange ukuze ngimufakele imali. Ngiyakwazi ukuthenga ugesi kwi-ephu yasebhange lami akudingi ngize ngithathe ikhadi ngiye esitolo ngiyothenga ugesi. Kanye nokuthenga i-airtime, akudingi ngithumele ingane esitolo iyongithengela i-airtime ngiyakwazi ukuyithenga ngebhange lami.